Ku averiwa ka misava swi ta vula leswaku vanhu va ta nyikiwa ndhawu ya vona yintshwa va ta kota ku sungula swa vona swa ku byalabyala, va ti akela mimiti ya vona va tlhela va kota na ku fambisa mabindzu ya vona va nga ha fambisiwa hi vanhu van'wanyana. Leswi nga ta pfuna ku hlula eka vusweti lebyi nga kona etikweni naswona swi ta tisa hlohletelo eka tindhawu ta le xikaya. Leswi nga ta tisa ku cinca eka misava hi loko vanhu lava nga kumi mpfuneto kumbe ku dyondzisiwa hi timhaka ta swa vurimisi. Naswona swi nga endla leswaku ku va na swakudya leswi nga ta ka swi nga ri kona hikuva ku ta va va nga ri na vutivi leswaku va fanele va swi byarisa ku yini naswona va swi endlisa ku yini.

Ku averiwa ka misava nakambe swi ta endla leswaku vanhu va kota ku va na masimu ya vona va kota ku sungula ku byala, naswona va kota ku ti akela makaya ya vona va fambisa na mabindzu ya vona. Leswi swi ta pfuna ku lwa na vusweti lebyi nga kona vanhu va kota ku tiyimela, naswona swi ta pfuna matikoxikaya leswaku va kota ku tiyimela hi voxe. Lexi nga ta tisa ku cinca kumbe eka misava hi loko va nga kumi ku pfunetiwa ka ku va na vutivi bya mayelana na ku byala swilo, hikuva vanhu va fanele va va na vutivi loko va karhi va byalabyala xilo. Va tiva leswaku hi xihi lexi faneleke xi byariwa hi nguva leyi, kumbe xihi lexi xi fanekele xi nga byariwi hi nguva leyi. Se hi kona ku cinca ka kona laha ku nga ta ta leswaku swin'wana swi nga tshuka swi kayiverile.

Loko ni dya nyama ya ku omisiwa ni titwa kahle hikuva swi ndzi tsundzuxa swa ndhavuko ya mina, naswona minuhelo wa kona kumbe leswi swi taste-isaka xiswona swi ndzi tsundzuxa swo swo tala hi swiharhi leswi pfaka ni hlanganaka na swona loko hi ya entangeni wa swiharhi. Se nyama ya ku omisiwa yi ni tsakisa swinene ngopfu.

Ndzi nga endla leswaku vanhu va kota ku apulayela timhaka swa timali leswaku ti ta pfuna ku sungula mabindzu ya vona. Naswona tanihi mfumo hi endla timhaka ta ku olovisa tindlela ta ku apulayela timali leti, hikuva vanhu va ta lava ku pfuniwa hi ku kuma timali ta ku sungula na ku kuma switirhisiwa. Naswona ni nga tisa switsundzuxo swa ku vanhu va kuma training leswaku va kota ku tiva leswaku swilo swa mapurasi swi famba njhani, naswona ku va murimi kumbe vurimi byi endlisiwa ku yini.

Ndzi vona leswaku ikhonomi ya pfuneka leswaku yi kula, hikuva swi va swi nga hlangani na mintungu leyi nga kona leyi loko a vo swi tshika swi kula ku ya hi ntumbuluko a swi ta hlangana na mintungu yo karhi. Naswona swi pfuneta leswaku swi nga teki nkarhi wo leha leswaku hi kuma swiharhi swo karhi kambe swi teka xinkarhana swintsongo. Leswi endlaka leswaku ikhonomi yi tshama yi ri ku kuleni siku na siku.

Ntirho wa mfumo eka van'wamapurasi lava hlaseriweke hi dyandza i ku tisa nseketelo na switirhisiwa leswi nga ta va pfuna ku kota ku sivelela swifuwo swa vona na leswi va swi byaleke emasin'wini. Naswona na ku va dyondzisa na ku va nyika pholisi leyi va nga ta yi landzelela, ku endzela leswaku swakudya swa vona swi nga tshuki swi hlaseriwa kumbe swifuwo swa vona swi nga hlaseriwi hi ku ya mahlweni hi dyandza.

Ku hambana ka swona hi vumbirhi swikongomelo leswi, i mahlayiselo ya swona. Leswo laviwa ku ri swi humelerisa nyama swi endliwa leswaku swi kurisiwa swinene naswona swi kula hi ku hatlisa, kambe leswo laviwa leswaku swi kota ku endla tiwulu swi endliwa hi vuhlayisi na ku tlhogomeriwa swinene leswaku ti tshama ti basile naswona ti hlayisekile.

Va fanele ku engeteriwa mali ya ku tirha navusiku hikuva na vona va va va tlhela va tirha tiawara ta le handle ka nkarhi wa siku ku fana na vatirhi lavan'wanyani. Se na vona va na timfanelo ta ku engeteriwa mali, hikuva ku tirha navusiku swi va swi ri na switandzhaku swin'wanyana swi nga kona. Ku nga ha no nghena swigevenga, ku nga ha no humelela swin'wana na swin'wana evusikwini. Se na vona va na mfanelo ya ku engeteriwa mali.

Swi ta pfuna eku andza ka swifuwi na swifuwiwa. Naswona swi ta pfuna ku endla leswaku mavele na swibyariwa swi kula. Naswona ku nge vi na ku hambana hi nkarhi wa timpfula na nkarhi lowu ku nga ri ku na timpfula, hikuva mati se ma ta va ma ri kona ma tele ku ta pfuneta. Naswona swi ta pfuneta ku kurisa vurimisi.

Ku nga ha endliwa swifundza swa vurimi, kumbe varimi na vona va endla minhlangano ya vona, laha va nga ta pfunana hi swa vurimi ku kota ku kombisana. Ku nga ha endliwa ti-module-u ta vurimi naswona na vanhu va nga yisiwa emapurasini lama nga kona ku ya kota ku ya dyondzela kona leswaku va va na vutivi lebyi va byi vonaku mayelana na vurimi. Na thekinoloji na yona yi nga nghenisiwa leswaku yi kota ku pfuna ku vanhu va kota ku vulavula hi kona na kota ku kota ku kuma ku pfuneka eka yona.

Ina ndzi tshame ndzi yi dya miroho yo omisiwa, kambe hi matitwelo ya mina a hi miroho leyi ni nga tshamaka ni tlhela ni yi dya hi masiku ni masiku. Hikuva loko se yi omisiwile yi va yi tlhela yi nonoha, swi endla leswaku u fanele u ncakunya ngopfu naswona yi va yi suki manandzikelo ma yona. Se leswi swi ta lava leswaku u yi chelachela swilo swa manguva lawa ku kota ku endla ku yi va miroho leyi nandzihaka nakambe.

Va fanele va kambela mati naswona va kambela tibetiri. Leswi swi sivela leswaku va cheka loko mati ma nga hisi battery ya teretere ya vona. naswona ku kota ku hlayisa teretere va fanele ku ri hlantswa loko va heta ku ri tirhisa, leswi pfuna ku cheka kumbe ku kamba loko ku ve a ku na leswi nga onhaka hi teretere ra vona loko va ri karhi va ri hlantswa.

Ndzi nga kombisa hi timhaka ta leswi ku pfumalaka mutirhi laha etikweni ra hina, se ku va va ndzi nyika mali ndzi tisungulela mapurasi ma mina kumbe vurimisi bya mina, swi ta pfuna leswaku na mina ni kota ku pfuna vantshwakuloni lava pfumalaka mintirho na vona. Leswaku va kuma swin'wanyani swo swi endla leswi nga u nga ta kota ku sivela vukhamba lebyi nga tala etikweni, kumbe leswo biha leswi endliwaka hi vantshwa swi ta kota ku hungutana loko va ri na xilo xo endla hi masiku hinkwawo.

Ndzi nga va byela leswaku tinyawa leti nga mathinini ta kota ku tshama nkarhi wo leha ti hlayiseka, ku endla leswaku loko tinyawa letintshwa ti nga ha ri kona va kota ku tirhisa swona. Naswona ti endliwile hi ndlela leyi ti kotaka ku nyika vadyi va tona swilo swa ku fana na ti-protein emirini wa vona. Naswona ti pfuneta leswaku a ta ha hluphi ku ti sweka hikuva se ti va ti hlawuleriwile kahle. Se a ta ha dyi karhi leswaku munhu a fanele a rhanga a ti hlawulela.

Loko vanhu se va ri na misava ya vona va ta kota ku ti tirhela, naswona va kota ku ti hlayisa, va kota ku huma eka swilo swo tala. Naswona loko vanhu va vona leswaku va averiwele swilo ku ringana, swi ta swi ta hunguta madzolonga kumbe tinyimpi swi tisa kurhula. Naswona swi ta endla leswaku vanhu va va na ku tshemba eka mfumo, leswi nga ta endla leswaku va nghenelela eka swilo swo tala leswi endlekaka eka mfumo. Leswi nga ta endla leswaku ikhonomi na yona yi va yi tlhela yi tlakuka hikuva vanhu va ta va ni ku tshemba eka mfumo wa hina.

Timbuti a hi swiharhi leswi tikaka hikuva ta swi kota ku hanya endhawini leyi omeke, naswona timbuti ti dya swin'wana na swin'wanyana, ti nga swi kota ku dya na byanyi. Naswona timbuti ti nga fuwiwa emutini wun'wana na wun'wanyana hambi ko va muti lowuntsongo lowu pfumalaka, va nga kota ku fuwa timbuti. Naswona timbuti a ti humesi nyama ntsena, ti humesa na masi. Se leswi endlaka leswaku vafuwi va nga kuma mali yo tala hi leswi ti swi humesaka. Na xona xin'wanyana i ku timbuti a ti hlweli ku tika, leswi nga ta endla ku ti tshama ti tlhela ti andza ti endla leswaku ti tala ivi ti tisa mali emutini.

Va tirhisa mintirho ya khale leyi va dyondziseke hi ku langutela, ni ku byala. Naswona va tirhisa switirhisiwa leswi a switirhisiwa khale swa ku fana na swikomu, a va tirhisi michini. Naswona va rima hi ku ya hi tinguva ya leswi a ku rimisiwa swona. Ku fana na loko ku ri nkarhi wa ku byala mavele, va byala hi nkarhi wa ku byala mavele hi nkarhi wo tshovela va tshovela. Naswona va tirhisa manyoro lama a ma tirhisiwa khale ku fana na ku tirhisa manyoro hi ku tirhisa swilo swa tihuku kumbe va tirhisa swa tihomu.

Swi hoxa xandla hikuva leswaku swi kota ku lawula vurimi naswona swi hoxa xandla eka vuswikoti. Naswona swi nyika nkarhi leswaku varimi va kota ku lunghisela swilo swa vona kahle. Naswona swi nyika mali eka mindyangu leyi nga na varimi, swi va nyika na nkarhi wa ku lunghisa lava materetere swa ti-irrigation.

Ku hlantswa switirhisiwa swa vona leswi va swi tirhisaka ku chela mati, va swi hlantswa hi mati mo hisa, va swi hlantswa na hi jiki. Naswona loko va vuya na mati va fanele ku teka mati lamaya va sungula va ma virisa, va nga se sungula ku ma tirhisa. Naswona mati ma ku nwa lama ku tirhisa ku hlantswa, va fanele va kota ku ma hambanyisa. Van'wanyani va nga teka na lapi ku sungula va endla leswi va swi vitanaka filtration hi rona. Ku kota ku susa leswi nga lavekiki swi salela ehenhla ka lapi kumbe fayiduku.

Vurimi byi seketela nhluvukiso wa le kaya hi tindlela leti ti landzelaka vanhu va kota ku tiyimela ka swa vona swi yendla kumbe ku tumbuluxa mintirho vanhu va kota ku tholana etikweni kumbe emigangeni leswi swi endlaka leswaku swi hunguta vugevenga vukhamba kumbe vanhu va famba va papalata mapatu va nga tivi leswaku va ta endla kwini swi susa vusiwana emimitini hikuva mali liya yi tisa nhluvukiso eka n'wana wun'wana loko va karhi va byala swibyariwa ivi va swi xavisa.

Swakudya swa omisiwa swi vekiwa ku endlela leswaku swi kota ku tirhisiwa eka tinguva leti swi nga ta va swi karhi swi kala kumbe swi kayivela ku omisiwa ka swakudya swi sivela ku bola kumbe swi ngheniwa hi swilo leswi swi nga fanelangiku ku swi nghena ku sivelela ti poison kumbe swin'wanyani swi nga lavekiku eka swakudya se swi endla leswaku swakudya swi nga kayiveli swi tshama swi ri kona laha tikweni eka nguva yin'wana na yin'wana.

Ndzi vona swi nga ri na nkoka ku va na vurimi emadorobeni hikuva tindhawu ta vona ti ntsongo swinene a ti fani na ta le makaya leswi endlaka leswaku va byala swilo swa ku kayivela naswona loko va xavisela vanhu swi kayivela kumbe swi xota a swi fani na le makaya u nga na mapurasi lamakulu laha swi nga ta pfumela ku byala swin'wana na swin'wana nakona misava ya vona a yi nge swi koti ku khoma swibyariwa swa ku tala swa ku hlaya.

Ndzi vona ku ri vamapurasi va le makaya hikuva vona va kota ku byala swibyariwa swa ku tala hikuva mapurasi ma vona emakaya ma na misava leyi noneke swinene naswona ya pfumela ku byala swibyariwa swa ku hlaya naswona mapurasi ya le kaya ya kurile leswinene leswi endlaka leswaku va tisa swibyariwa swa ku hlaya swa ku tala leswi kotaku ku avelana na maxopo ma ku tala kumbe vanhu va ku tala lava lavaku ku xava se mina ni vona van'wamapurasi ve le makaya va karhi va tisa kumbe ku humesa swakudya swa ku tala.

A ndzi ta n'wu hlamusela leswaku evuton'wini ku yendla swilo hi nga endla ku fana kambe mbuyelo wa leswi hi swi endlaka swi va swi hambanile ndzi nga va ndzi endlile ku fana na yena kambe ni nga tshoveli swa ku fana na yena swi nga humelela mina ndzi ya tshovela swa ku tala swa ku n'wu tlula yena a nga tshoveli swa ku tala ndzi tirhisile ndlela ya yena naswona tindlela ta ku byala ta fana naswona ta yelana a ku na ndlela ya munhu un'wana hinkwato tindlela ta fana hikuva leswi tsaliweke etibukwini i swilo swin'we leswi hinkwenu tanihi varimi kuloni hi faneleke ku swi landzelela emapurasini ya hina u kota ku tshovela swakudya swa ku tala.

Tikhemikhali leti van'wamapurasi kumbe vurimi bya manguva lama byi titshegaka hi wona hi mhaka ya leswaku tikhemikhali ti pfuneta ku hatla ti kurisa swibyariwa swa vona loko ku ri swiharhi swi hatla swi nona a swi teki nkarhi wo leha ku fana na leswi a swi fane swi teka loko swi nga cheliwanga tikhemikhali tikhemikhali ti pfuneta leswaku bindzu ra vona ri tshama ri ri ku fambeni hi siku na siku a ku fiki nkarhi lowu swi kayivelaka hikuva va va swi cherile va cherile swilo leswaku swi kota ku hatla swi kula swi kota ku hatla swi vupfa.

Ndzi nga va dyondzisa leswaku ku tirhisa tikhemikhali eka swakudya a swi kahle hikuva swi vangela mavabyi eka vanhu hi swona swi endlaka leswaku vanhu va tikuma va ri ku vabyeni va nga tivi leswaku va vabyisiwa hi yini va rivala leswaku va tirhisile tikhemikhali naswona loko munhu o va a byarile swibyariwa ivi un'wana a tikuma a khile swo karhi a nga swi tivi leswaku ka ha ku cheliwa tikhemikhali a nga tikuma a vabyile kumbe a nga tikuma a dyile swa ku ku fana na poison leswi swin'wanyani swi nga ta endla leswaku va hundza misaveni hi ku pfumala vutshunguri ya swona van'wanyana swi vhela swi va tisela mavabyi.

Ku andza ka madoroba ku kucetela vurimi hi ndlela ya ku swi va hlohlotela leswaku va endla swibyariwa swa ku tala hikuva ku va ku ri na mavhengele ya ku tala la va nga ta va karhi va dinga swa ku xavisa emaxopeni ya vona naswona swi endla leswaku va nga heli matimba va tshama va ri ku rimeni va karhi va tiva leswaku ku na vanhu va ku tala kumbe vanhu vo karhi lava dingaka swilo swa vurimi hi masiku ni masiku.

Mavoko a ma mili byanyi swi hlamusela leswaku loko munhu a karhi a tirhisa mavoko ya yena a ma nga tshuki ma mirile byanyi hikuva u ta va a karhi a ma tirhisa ku kuma swakudya hi siku na siku leswi endlaka leswaku a nga tshuki a nonoheliwa hi nchumu a ku nge tshiki kumbe ku tshuka ku tlumile eka yena hikuva u ta tirhisa mavoko ku ti phandela swakudya u ta tirhisa mavoko ku endla swo karhi leswi nga ta n'wu vuyerisa leswi nga ta endla leswaku mavoko ma yena ma nga tshami ma nga ri ku tirheni ma za ma mila byanyi hi yo mhaka a va ku mavoko a ma mili byanyi hikuva ma tshama ma ri ku tirhisiweni ku endlela leswaku vanhu va kota ku ti kumela swa ku hanya hi swona hi masiku ni masiku.

Ku va na switirhisiwa hinkwaswo swa vurimu tanihi n'wamapurasi lowutshwa swi pfuneta leswaku u nga fambi u lombalomba swilo swa vanhu kumbe u sungula bindzu ra wena hi swilo swa vanhu leswi swin'wanyani swi nga ta fika swi ku nonohela kumbe swi ku tshovekela ivi u teka nkarhi wa ha tlherisa swilo swa vanhu naswona loko u tirha emapurasini u tirhisa swilo swa vanhu loko swilo swa wena swi kula u fanele u tlherisa xo karhi eka vanhu lava va ku va ku lombile switirhisiwa swa le mapurasini.

Ku dyondzisa vatirhi ntirho wa vurimi munhu u fanele ku ta na misava ya ku hambanahambana laha a nga ta kombeta varimi leswaku misava yo karhi yi pfumala yi pfumela ku byala swibyaliwa swihi na swihi leswaku va kota ku yi vona naswona u fanele ku va na ndhawu leyi u nga ta va u tlhe u va kombeta eka yona laha va nga ta va karhi va swi vona leswi u byalaku ku endla leswaku va kota ku pima leswaku swibyariwa swo karhi munhu loko a xi byala u fanele ku siya ndhawu yo ringana ku fika hi kwihi naswona swin'wanyana swi pfuna na ku tiva leswi macheletelo ya swona munhu a ta tiva leswaku swimilana swo karhi swidinga mati ya ku fika hi kwini naswona swi cheletiwa hi mikarhi yihi na yihi.

Ndzi rhandza ku mi tivisa hi ta purasi ra mina, leri ndzi byaleke tidiriva. Ndzi lava ku mi tivisa hi tidiriva ta ku hambanahambana leti ti nga kona laha purasini. Tidiriva leti ti endla vhinyo ya ku hambanahambana, naswona i vhinyo leyi loko munhu a yi nwaka a kumaka kurhula, a kumaka na ntsako. Vanhu va ku tala va ta kwala purasini ra mina va ta va ta xava tidiriva leti, va ta kota ku endla vhinyo. Na n'wina ndza mi rhamba leswaku mi ta mi ta twa leswi van'wana va twaka swona laha epurasini.

Tanihi leswi Limpopo yi nga ndhawu leyi yi nga na maxelo ya kahle ya swimilana, xo fana na mihandzu na matsavu. Ndzi nga rhandza ku byala mimangwa hikuva mimangwa hi yona yi endlaka swilo swa ku tala, swa ku fana na atchaar. Atchaar leyi tirhisiwaka ngopfu hi vanhu va kwala Limpopo. Loko va karhi va dya va tirhisa yona, van'wana eka ti-salad va tirhisa yona. Ni nga byala malamula na swinarakisi, leswi na swona swi pfuneta eku endla juice, leyi vanhu va vaka va tlhela va yi tirhisa ku yi nwa hi masiku hinkwawo.

Mati lama ndzi faneleke ku nyika tihomu, ndzi nga endla leswaku loko ku na timpfula, ndzi tshama ndzi rihekete mati leswaku mati ma kota ku wela ndzeni ka mabakiti. Lama ndzi nga ta ma hlengeleta ni ma hlengeletela leswaku tihomu ti kota ku ya tirhisa. Naswona ndzi nga famba ndzi lava tindhawu leti ti nga na mati, ku fana na swihlovo hikuva swihlovo swi tele, na madamu ma tele hala ka hina. Se ndzi nga ya kona ndzi ya ka mati, ni teka ndzi nyika tihomu ti nwa.

Malume ndzi lava ku mi byela leswaku ku tlhavela swifuwo swi na nkoka. Hikuva loko mi swi tlhavela mi swi nyika matimba ya leswaku swi kula kahle, naswona mi swi sivela leswaku swi nga khomiwi hi mavabyi ya ku hambanahambana. Ku tlhavela ka swifuwo swi fana na loko n'wina mi ri na n'wana mi karhi mi n'wi yisa xikalwini loko a ha ri ntsongo a ya tlhaveriwa. Se naswona swifuwo swidinga ku tlhaveriwa lokuya swi ta kota ku pfuneta ku kula kahle no ku kota ku pfuneta ku sivela mavabyi mo karhi. Naswona leswaku loko ku fika mintungu yo karhi, swi nga hatli swi lova kambe swi va swi kumile matimba.

A ndzi ta endla leswaku vanhu va nga humi lahaya purasini, ku endlela leswaku swi nga tluletani. Naswona a ndzi ta kuma murhi lowu ndzi nga ta wu wu kuma emavhengeleni, ndzi nga ta va ndzi karhi ndzi wu haxa ku kota ku sivela leswaku vuvabyi lebyi nga kona byi suka lahaya ndhawini.

Loko munhu a lava ku senga homu, u fanele ku yi teka a yi veka endhawini leyi nga kahle yi nga basa. Ku endlela leswaku loko yi karhi yi sengiwa yi nga vi yi karhi yi rhwala thyaka kumbe swin'wana na swin'wana. Na wena wa ku senga u fanele u va u hlambile mavoko ya wena, u endla leswaku ma basile. Na xilo lexi nga ta sengela ka xona, xi fanele na xona xi va xi basile. U fanele ku rhanga u hlambisa homu liya ku endlela leswaku u nga sengi na thyaka leri nga ta va ri kona masunguleni, kambe u senga swilo swa ku basa.

Ndzi nga va byela leswaku ku hluva huku swi teka nkarhi. Naswona huku a yo hluviwa ntsena, yi fanele ku tlhela yi tsemeleriwa, endzhaku ka ku tsemeleriwa yi fanele ku tlhela yi kamiwa na marhumbu. Hikuva a hi nga ta hluva huku hi yi tshika, leswi swi endla leswaku ntirho wo tala. Hi yona mhaka ntsengo wa kona wa tlakuka, a wu fani na loko hi xavisa huku yi nga hluviwanga.

Eka mbewu ndzi languta mbewu leyi nga bolangiki, kumbe leyi nga humangiki swilo swo basa. Ku endlela leswaku mbewu ya mina yi kota ku mila. Hikuva loko ndzi nga cheki ndzi ta byala hi mbewu ya ku basa. Naswona ndzi fanele ndzi vona leswaku mbewu leyi ndzi yi byalaka, hi yona mbewu leyi ndzi yi hlawuleke naswona yi ta hatla yi kurisa swilo. Naswona ndzi tiva leswaku ndzi fanele ndzi yi byala endhawini yo karhi. Hikuva swin'wana loko u swi byala swa dyiwa hi nhova, kambe swin'wanyana a swi dyiwi hi nhova.

Vukahle bya crop rotation. Swi kahle loko hi landzelela maendlelo ya agriculture, hikuva swi endla leswaku misava yi nga toloveli leswaku laha ku byariwa swilo swo karhi. Leswi endlaka ku ri naswona swi fika laha swi nga ha kuliki hikuva swi va swi tolovele misava liya. Se loko hi karhi hi cincacinca hi pfa hi byala swin'wanyana lahaya, swi endla leswaku misava na yona yi tolovela swin'wanyana na yona hi yoxe yi kota ku fuwa, yi tiya, yi kota ku endla leswaku yi amukela swimilana swin'wana leswi nga ta byariwa. Ku tlula ku ku byariwa swilo swin'we e mikarhi hinkwayo.

Swi tisa ku cinca na ku hunguta vuyelo. Hikuva loko ku ri na maxelo ya ku hambanahambana swi endla leswaku swin'wanyani swimilana swi nga koti ku kula kahle. Leswi endlaka leswaku swakudya eminkarhini yin'wanyana yi nga kumeki swona. Hikuva nkarhi wun'wanyana ku hisa ngopfu ku pfumeleka mpfula, nkarhi wun'wanyana mpfula yi na ngopfu leyi na yona yi nga lavekeki ngopfu.

Ina ndzi vona vatirhi va le mapurasini va tirha ehansi ka swipimelo swa kahle. Hikuva va landzelerisa tipholisi leti va nyikiweke tona, naswona va tirha hi leswi va dyondzisiwaka swona leswaku swimilana .

Hayi ndzi vona swi nga lulamanga leswaku vatirhi va le mapurasini va tirha navusiku. Hikuva evusikwini ku na swo tala leswi endlekaka, ku na swo tala leswi humelelaka. Vuhlayiseki bya vona byi va byi ri ekhombyeni swinene. Naswona va nga ti kuma va karhi va khoma tinyoka va nga swi voni, va nga ti kuma va karhi va byala va tlula milawu kumbe va nga landzelerisi mabyalelo man'wanyana hikuva ku ri navusiku, nkarhi wun'wana ku ri na xirhami. Se hi swona ni vulaka leswaku a swi fanelanga leswaku vatirhi va le mapurasini va tirha nivusiku.